Home based care i ku khathalela vudyuhari na vutsoniwa ekaya. Yi pfuna lava nga koteki ku famba kumbe va ni rihanyo ro tshikiwa, va tshama kahle ku antswisa vutomi bya vona ni ku pfuxeta rihanyo. Yi fanerile loko munhu alava nkhatalelo ekaya.

Nkoka wa vanhu lavakulu, i ku kuma muholo i ku mali leyi yi pfuna ku xava swakudya ni ku hakela ndzhaka ya vutomi yi endla leswaku va hanya hi nkateko. Yi seketela ndyangu naswona yi tiyisisa ku vangama ka mfumo eka lavakulu.

Tani hi nhloko ya muti ndzi nga hlayisa vudyuhari emutini hi ku nyika vuxaka lebyi ringaneke, ku tiyisa rihanyo hi swakudya, ku khoma migingiriko ya vutlhari ni ku pfuna ku antswisa vutomi bya vona.

Eya swi kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende, yi pfuna ku swakudya, ku hakela ndzhaka ya vutomi ku khathalela rihanyo, naswona yi endla leswaku vanhu va hanya hi nkateko.

Mali ya social grant eAfrika-Dzonga a yi ringani ku fikelela swilaveko hinkwaswo, yi pfuna ku xava swakudya ni ndzhaka ya vutomi kambe ikhonomi ya tiko ya tsandzeka leswi swi endlaka leswaku mali yi nga fikeleli swilo hinkwaswo leswi vanhu va swi lavaka.

Ina, titliliniki ta le matikoxikaya ti nyika vukorhokeri bya rihanyo bya nkoka, ti pfuna vanhu ku kuma rihanyo hi ku olova nhova ku fana ni swipimelo swa dyondzo ni vukorhokeri byo sungula ngopfungopfu ka lava va nga kotiki ku ya eswibedhlele leswikulu.

Mfumo wu nga pfuna vanhu lava humaka matikoxikaya ku kuma vukorhokeri bya rihanyo hi ku aka swibedhlele ni titliliniki, ku nyika swipimelo ni mavonelo ya rihanyo, ku nyika mali ni vutlhokovetselo, ni ku dyondzisa vanhu hi ku hlayisa rihanyo ra vona.

Nkoka wa mobile clinics ematikweni lama pfumalaka hileswaku ti ya emitini ni le matikoxikaya ku ya endla leswaku vanhu va kota ku kuma vukorhokeri bya rihanyo. Tipfuna lava nga kotiki ku famba, ti endla swipimelo ni ku nyika mavonelo ya rihanyo, ti seketela ndyangu ni ku antswisa vutirheli bya rihanyo enhlangwini.

Swi kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi, ti endla leswaku va kota ku kuma rihanyo hi ku olova ku hetisa swiphiqo swa rihanyo, ku endla swipimelo ni ku pfuxetela rihanyo ku antswisa vutomi bya vona.

Loko tliliniki yi nga ri kona endhawini ndzi nga kombela munghana wa le makaya loyi a nga na movha ku ri a ta kota ku heleketa makweru wa mina exibedhlele kutani a ta kota ku pfuniwa.

Ti-emergency service ti hlwela ku fika laha ku endlekeke kona nghozi, leswi swi nga endla hi ku tsandzeka ka tindlela, ku tsandzeka ka tiambulense, ku tsandzeka ka vatirhi ni ku tsandzeka ka switirhisiwa.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu ku va amukela ni ku landza treatment ya HIV, i ku dyondzisa hi rihanyo ni HIV, ku pfuna vanhu ku twisisa nkoka wa ku landza treatment, ku kombisa swikombiso swa vanhu lava landzaka treatment ni ku pfuna hi counselling.

Ku kayivela ka vatirhi etindhawini ta vutshunguri a swi lulamanga loko swi khumba rihanyo ra vuvabyi, swi nga vanga ku tshika ka swipimelo na ku pfuxeta ka mavabyi naswona vukorhokeri bya rihanyo byi fanele ku sirhelela vanhu hinkwavo.

Xitshunxo xa ku papalata ku va vavabyi va wa loko va ha rindzile ku pfuniwa, i ku sirhelela rihanyo ra vona, ku pfuxeta vuvabyi hi ndlela leyinene ni ku hunguta vuhungasi.

Mfumo wu nga pfuna hi ku aka swibedhlele swo tala ni titliliniki, ku antswisa vutihlamuleri bya vatirhi ni ku lawula ku rhumeriwa ka vatirhi hi ndlela leyinene.

Vanhu vo tala va ya eswibedhlele swa mfumo hikuva swibedhlele swa mfumo swa olova ku fika eka swona, naswona swi va mahala.

Ti-private healthcare ti durha ku tlula ti public healthcare hikuva titirhisa switirhisiwa swo tala, vatirhi lava nga na ntokoto ni swiyimo swa nkoka ta ti hakerisa mali yo tala leswaku ti ta kuma nxaxamelo.

Vunene bya ku ya exibedhlele xa mfumo i ku swa olova ku fika eka xibedhlele xa mfumo, nakona i mahala ka lava va nga havaka mali. Vubihi bya ku ya exibedhlele xa mfumo i ku rindza nkarhi wo leha, ku tsandzeka ka switirhisiwa ni ku tsandzeka ka vatirhi.

Hi mhaka ya kahle leswaku titliliniki titirhisana na tin'anga, hi ku tin'anga ti kota ku rhumela vanhu ku ya eswibedhlele ni ku tirhisa vukorhokeri bya rihanyo. Vanhu va kota ku pfuniwa hi ndlela ya ntumbuluko hi le tin'angeni ni le tliliniki.

Ntirhisano wa tinyanga na titliliniki wu ta pfuna ku vanhu vo tala va ta ya eswibedhlele ku tirhisa vukorhokeri bya rihanyo, ni ku vanhu va ta kuma vuxokoxoko byo tshembeka hi vuvabyi ni ku landzelela swipfuneto.

Ina, vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa loko tinyanga ti tirhisana na titliliniki. Leswi swi endla leswaku va kota ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo hi ku olova, ku kuma swipimelo ni mavonelo hi ku hatlisa naswona swi antswisa rihanyo ra ndyangu ni ku khathalela ka vatswari.

Ndzawulo leyi ndzi nga ta ya ka yona ku ya kombela ku pfuniwa i ndzawulo ya Social Development leyi nga ta pfuna hi ku nyika swakudya, ndzhaka ya vutomi ni ku khathalela vuvabyi. Yi nga tlhela yi rhumela tin'anga ni vatirhi lava nga ni ntokoto. Yi nga tlhela yi pfuna ku nyika vuxokoxoko ni counselling.